Nka akantsha merogo ya mefuta e mengwe, ka gonne e ka tswa e na le dikotla go gaisa merogo e e tlwaelegileng.

Go jala maungo a mefuta-futa, ke tsela e e molemo ya temo ya maungo e e tlisang meputso e e farologaneng.

Go jala ditamati, o tshwanetse go tlhopa lefelo le le siameng le le phepa, tsone di rojwa fa di le botala jo bo nang le mmala o mo khibidu, kgotsa di botswetse sentle.

Rooibos-e e gola sentle mo mafelong a a omileng. E batla go tlhatswa ka metsi a a belang. E jalwa mo mmung oo phepa. E robiwa fela ngwaga o le mongwe morago ga go jalwa. E ka jewa e le tea fela kgotsa wa tshela mašwi.

E ka nowa ke banna le basadi ba baimana, E thusa mo pholong ya mmele.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos-e ba lebaganeng le tsone ke malwetse a diboko. Balemi ba bantsi ga ba na kitso kgotsa didirisiwa tsa go lwantsha malwetse ka mokgwa o o mosola. Ba ka lwantsha seno ka go ithuta le go batla didirisiwa tse di maleba.

Kitso le thuto, maemo a bosa mmaraka, gape le tšhelete.

Maungo a a jaaka diapole le ditamati a kgona go fetolelwa go ka nna di-booster tlhago, mme go na le maungo a mangwe a a dirisiwang jaaka ditlolo.

Dinamune, diapole gape le dipanana di jewa thata ka gonne di na le dikotla di le dintsi, ebile di rothisa mathe.

Ke ditapole le ditamati. Ke ka ntlha ya gore di tokafatsa tlala, ebile di oketsa tatso ya dijo.

Dithoro le mabele di kgotlhelela leuba, mogote le lefatshe le le sa nonnang sentle. Di thusa go lwantsha bolwetse jwa go tlhoka phepo, segolo-golo mo baneng.

Fa go twe wine farming, go tewa temo e e kgethegileng ya morara e e ikaeletseng go dirisiwa mo go direng wine, e seng fela go jewa e le maungo.

Lefelo le le phepa, metsi a go nosetsa, mmu o o siameng, dipeo go mme gape le di dirisiwa tse di .

Go thusa ka gore rooibos-e ke setlhare sa setso sa Aforika Borwa, se se dirisiwang go dira di-tea tse di farologaneng.

Bogobe ba dithoro ting le mageu. Go mme di botlhokwa ka gonne di kgona go fa motho maatla fa a a tlhoka, ebile di na le dikotla.

Ke gore rooibos-e e tlhoka letsatsi le le lekaneng, mme ga e rate mmu o I nonneng thata e gola sentle mo lefelong le le omileng.

Rooibos-e ke tea e e fokotsang kgatelelo ya maikutlo. E thusa ka boroko, ebile e sireletsa boboko.

E kgona go dirisiwa jaaka seno se se phodileng. E dirisiwa gape le go dira dikuku, go mme e tshediwa mo ditlolong tsa sefatlhego.

E kgona go fetolela go nna tse di phodileng, ebile gape e kgona go tshediwa mo ditlolong tsa mmele.

Ke ne ke ka reka ditapole le ditamati, ka gonne di tokafatsa tlala, ebile di oketsa tatso ya dijo ke merogo e re e ratang thata kwa lapeng.

E ama ka tsela e e siameng e le tota, ka gonne thekenoloji e tlisa di dirisiwa tse di maleba tsa go netefatsa gore temothuo e nna sentle, ebile kgwebo e tsamaya sentle.

Maemo a bosa a ama maungo ka tsela e e farologaneng, ka gonne go na le maungo a a sa tlhokeng pula e ntsi, ebile go na le maungo a a sa tlhokeng letsatsi le dintsi. Ka jalo, maungo a mangwe le a mangwe a ka amega ka bosa.

Go nontsha mmele, go sireletsa mmele kgatlhanong le malwetsi, go tokafatsa tsamaiso ya mala, le go sireletsa letlalo le madi. Go mme tsone di ka tsenngwa jaaka di-salad mo dijong, kgotsa di a jewa fela, kgotsa di a diriwa di .

Go nna le temothuo ya maungo e dira gore go nne le ditiro tse di mmalwanyana. Seo se raya gore bašwa ba le bantsi ba tla kgona go dira, seo se tshegetsang ikonomi.

E thusa masole a mmele gore a kgone go nna le maatla, e nontsha mmele, e dira gape le gore motho a itekanele mo mmeleng, a se ka a tshengwa-tshwengwa ke malwetse a a rileng.

Merogo ke dimela tseo di jewang jaaka dijo, mme tsone di sologela botsogo jwa rona ka gore di sireletsa madi le botsogo ba rona, ka gore di re fa maatla, di dira gore re seka ra tshwengwa ke malwetse-lwetse.

Ke ka ntlha ya gore rooibos-e ke tea e e senang caffeine, ebile e ka nowa ke bana le basadi ba baimana. E thusa gape le go fokotsa kgatelelo ya maikutlo, ebile e ka nowa e le tea fela kgotsa wa tshela mašwi.

Rooibos-o ga se tea fela ya go nowa, ke semela sa setlogo se se sireletsang go tikologo, se godisang ikonomi, gape se bolokang botshelo jwa diphedi.

Ke ithutile gore rooibos-o e gola sentle mo mafelong a a omileng, ebile e roba fela ngwaga o le mongwe morago ga go jalwa, ebile e sireletsa botshelo ba mmu.